Indlela yokunxiba emicimbini. Oomama abendileyo bayabhinqa imibhaco ngesidima nesithozelo. Umzimba ongaphandle bawuqabe imbola kwaye ube xhakaxhaka ziintsibi zoomama. Iintombi zona zinxiba umbhaco kodwa iintombi nto zinxiba umbhaco kwaye zivumelekile ukuhamba ngamabele, apho zizidlayo ngokuzigcina nangobubona. Nootata bavatha ngesidima nesithozelo, babenawo nomqhele entloko apho baye bazidle khona ngobubona.

Indima katata womkhwethe ekuqhubeni isiko. Mhla inkwenkwe iye yabonakala ukuba ikulungele ukuba ingene, ngutata othatha isigqibo. Uhambo lwenkwenkwe ukuya kwisibonda ukuyobika ukungena kwayo ihamba noyise. Ibuye iye ekliniki apho iza kuvavanywa ivavanyelwa zonke izifo ezichaphazela ubomi bempilo uyise unayo ngaloo mzuzu. Amalungiselelo anjengemfuyo emfutshane, iimfanelo zabahlali, nendlu yomkhwetha ixhomekeke kutata. Mhla inkwenkwe yanyuka intaba utata imdinga kakhulu kunakuqala kwaye uyise nguye oza kubeka impilo yomntwana wakhe phantsi kweliso elibukhali. Ikwanguye nogada ukuba ibhuma ingabi yindawo yoongantweni nezihange.

Phambi kokuba inkwenkwe ingene ihamba nekhankatha ukuya kusibonda apho kuza kujongwa ukuba usemthethweni na, kwaye ikhankatha lizibophelela phambi kosibonda ngesi sivumelwano sokugada umkhwetha. Apho azibophelela ekunakekeleni umkhwetha, amphekele, kwaye amgade ngalo lonke ixesha. Kwaye ikwalikhankatha eliqinisekisayo ukuba uwasela ngokwaneleyo amanzi umkhwetha. Kuthi emveni kweentsuku ezilishumi elinesine yosiswe inkwenkwe, ikhankatha iphele indima yalo.

Ukuba njengabazali singathabatha amanyathelo okuba mehlomane ngexesha lonke sazi ngokwenzekayo, sizame kangangoko ukukhuculula iziyobisi ekuhlaleni. Siyile amaqela aza kugada iintsana zethu xa zisiya naxa zibuya esikolweni. Siveze iindlela eziza kugcina oongantweni benento yokwenza bangophuli umthetho.

Ukuba ngumKrestu akubuwususi kwaye abuyiphelisi imvelaphi yakho. Abukususi endleleni owashiywa kuyo ngoobawomkhulu. Washiywa kwaye wazalelwa esikweni. Uzawuqhubeka usenza isiko.

Ndifunde lukhulu kuba ixesha lokukhula kootatomkhulu ibe lelona xesha elimnandi kwaye apho bebekhuseleke khona bekhula phantsi kwesandla esinentlonipho nesinothando sabazali bakudala. Nokuba ukufunda kubo yinto abangakhange bayifumane, kodwa ingqondo yemvei ihleli kwaye bona bacinga phucukileyo. Iimfundiso zakhe ezingamandla undifundise ukuba ze ndingaze ndimlahle umntakamama, ze ndingaze ndilizele ngomva igazi lam. Ndihlale ndibakhusela kwaye ndibaxhasa ngamaxa onke abantwana bakamama.

Awuhli kamnandi lo mbono kuba kubukeka ngathi umntwana wam akanalo unyamezelo kwaye akafuni kuzinika ithuba lokufunda ngezinye izizwe. Ukumnqwanqwada ndimbonise indlela eyiyo kuko okulungileyo. Kufanele azi ukuba sonke siyalingana kwaye sibalulekile nokuba sithetha iilwimi ezahlukeneyo.

Ushicilelo yeyona ndlela engathi igcine inkcubeko ukuze izizukulwana nezizukulwana ezizayo zikwazi ukufunda kuzo ngokuthi lonke ulwazi lushicilelwe ngemiboniso-bhanyabhanya apho siza kufunxa kwizisele ezindala, ezinolwazi, ezinamava ngenkcubeko yethu. Kwaye nababhali bashicelele phantsi zonke izinto ezibalulekileyo ngenkcubeko yethu thina maAfrika.